Uma uzikhiphile ngamaholide, akumelanga ucabange kakhulu ngezinto ezenzeka ekhaya cause kulapho khona ngeke ukhone ukujabula. Nokuxhumana nje ngalezi . Nokuxhumana nje nalezi zokuxhumanisa ngamafoni akumelanga nje ukuze uzisebenzise, ngoba angeke ukhone ukujabula. Ukuze ujabule kulapho khona okumele nje yonke into nje uyitholayo, nanoma ungayifuni but kwamele nje ukuthi uyingenele ukuze nawe ukhone ukujabula, ungacabangi ngasekhaya.

Uma uphumile ngamaholidi akumelanga nokuthi ucabange nje ukuthi ekhaya kwenzakalani ini kanjani. Kulapho khona uyozikhipha, uyopholisa ikhanda. Naloku, nale nto yezinkundleni zokuchumana akumelanga nje ukuthi uyisebenzise cause yiyo ezokucabangisisa kakhulu ngalokho okwenzekayo. Kwamele nje uzitshele kuphela ukuthi angithi uphumile kulapho uzopholisa ikhanda. So, yonke into nje uzopholisa ikhanda uzozijabulisa, so, yonke into nje evelayo kwamele nje uyingenele ukuze nawe ujabule.

Lokhu kungaba nomthelela onjani. Kungaba nomthelela omubi emboneni yezokukhangiso enentonya, futhi ziningi izizenzo noma izithinyo ezingavela ngenca yokubhekwa kwezinto kwezinto ubala. Ngenca yokubhekwa izinto ubala. So, kwamele uhlezi uhlomile, kwamele uhlezi ucaphele ngayo yonke insuku.

Ibe nomthelela omuhle kakhulu ezithelelweni nezemfundo ngoba wonke umuntu usekayazi ukuthi makabhekelela umabonakude kulapho khona ayazi khona ukuthi uzothola usizo noma oluhlulekayo uyazi ukuthi usizo lukhona lapho kumabonakude. So, umthelela omuhle kakhulu ukuze bebonakalise lapho kumabonakude ukuze wonke umuntu ofuna usizo athole athole usizo.

Umuntu akathembakali. Kulapho khona-ke kwamele sifunisise, ukuze size nesincumo sokuthi lowo muntu uye umuntu oraydi ongasihola lana.

Ukuchumana ne-smart fitness tracker, kulapho khona utholakala ukuthi uma ngabe ulahlekelwe yinto nje ebalulekile, kungaba imoto kungaba yinto nje ebalulekile. Kulapho khona-ke wazi ukuthi hhayi awuziphathisi i-stress uma ngabe isuke ilahlekile noma yebiwe. Kulapho khona uzixhumanisa nala bantu ukuthi bakufakela yona le-smart fitness tracker, ukuze babone ukuthi le nto yakho ihamba kuphi, or yaphelela kuphi ukuze sikhone ukuthola ukuthi siyithola kanjani.

Ukuchumana ne-smart fitness tracker, yinto enhle kakhulu, ngoba uma ulahlekelwa, uyazi into yakho uyithola ngokukhulu ukushesha nanoma ungatholakali sikhona isizumbulu sokuthi singayithola kanjani.

Intsha yamanzi, uma uthi uyathula uyabheka, ayifuni ukusapota la bantu abamnyama and kakhulukazi yinto ebalulekile ukuze sisapote labo bantu abamnyama ukuze bathengisa ini, konke lokhu-ke abakuthengisayo. Into enkulu leyo yokuthi manje kwamele sibasapote labo bantu abamnyama ngoba yibona esiphilisana nabo.

Umthelela wefoni yokucala ukuthi, lapho khona, lawa mafoni wakudala awasasetshenziswa lapho bewungathengi i-airtime. Bokuyi-landline lapho khona bewukhona ukuthola wonke umuntu nje, kodwa nje leyo foni ubungakhoni ukuy'bamba lapha epokotweni ibisala endlini ebondeni. Loyo mthelela wokuthi manje, yona nje ibingangeni epokotheni ibisala nje indlu ebondeni, kuleyo mthelela wayo.

Lapho khona ubiza wonke umphakathi, umhlalisa phansi. Kuyakhulumisana ukuze wonke umuntu azoba nayo yonke into ebizwa ngeyakhe. Kulapho khona ubiza wonke umphakathi, umhlalisa phansi uyambonisa ngazo zonke izinto ezifunekayo nezingafuneki. Kulapho khona-ke wonke umuntu azoba nayo yonke into ebiza yena.

Uhlelo lwengoma engingalakha kulapho khona ngazi ukuthi wonke umuntu. Wonke umuntu, enye ingoma nje eculwa umuntu omnyama ngiyayazi ukuthi uzoyijabulela. Nakhona nje mayine-advice yokuthi nayo iyakuyalela ukuthi ikusiza ngalolu daba, ikusize ngalolu daba. Uma inomyalezo nje wonke umuntu omnyama uyaba naso isineke sokuyimamela leyo ngoma.